Ke bona gore thekenoloji ya go bua ka lentswe e thusa batho gore ba kgone go ithuta mafoko a mantshwa a senkeng ba a tlwaele, ke akanya gore mantswe a go emisa mokgwa wa bogologolo wa go thaepa, ga se bothata, go na le batho ba bangwe ba tlo nna ntse ba thaepa, go na le batho ba bangwe ga ba rate gore berekisa lentswe. Jaanong ga ke nagane gore e tlo fela mokgwa wa bogologolo wa go thaepa, go nale phetogo e ntsi di thata, jaanong e ya ka gore motho o rata eng go na le batho bangwe ba rata go thaepa, gona le batho bangwe ba rata go berekisa lentswe e ya ka motho.

Ke nagana gore dikgwebo di tlo thusana thata ka gonne batho ba tlo ithuta dipuo tse di farologaneng, ntse ba thusana ka go dira dikgwebo tsa bona, ga ke nagane gore ba tlo emisa batho ba go fetolana, ka gonne go sa ntse gona le batho ba ba tlhokang batho ba fetole eseng thekenoloji e be yona e fetelelwang ka gonne batho bona ba ba tshepega thata go fetisa thekenoloji, go ya ka nna.

Fa ke ya lebenkeleng, ke rata go reka mowa, ga fetsa, ke fetole gore e nne data, ke rata hantsi ke rata go reka mowa wa twenty ranta, jaanong nka se reye gore ga e rekege, yona ga o tlhoke gore o boloke madi, o ka ya kwa lebenkeleng wa reka mowa kgotsa data ya twenty ranta.

E di ama, ka gore batho ba ka nna ba se tshepe dilo tse, ba di utlwang mo dikgang, ebile batho ba ka se itse le gore ba tshepe eng go tlogela jaanong.

Ba ka dira gore ba ira e thelebišhene ya bona e sa dumela gore bana ba kene mo go yona kwa ntle le di-passcode.

Ditheko tsa godimo tsa data, di ama ga golo batho ba ba sa sebetseng ka go lekanyetsa phitlhelelo ya bona ya moatlhodi ya botlhokwa ya internet-e, e tlhokegang bakeng sa go batla mosebetsi, ntshetso pele ya bokgoni le tshegetso ya setšhaba, fa go sena internet-e e sa tureng batho ba ba sa berekeng, ba ka nna ba kgaratlha thata, go dira dikopo tsa ditiro go nna teng kwa dipotsolosong tsa mo inthaneteng kgotsa go bona dipolatefomo tsa thuto, tsa mahala, tse di ka tokafatsang go kgona go thapiwa ga bone. Go kgapeliwa thoko go noga digital-e, go tsenela mo go tlhokeng tekatekano go go leng teng mme go ka le lefatsa ka dipaka tsa botlhokatiro bogolosegolo mo mafelong a phitlhelelo ya internet-e ya setšhaba e e tlhokegang.

Ke dirisa thulaganyo ya tshedimosetso ya cellular founu ya kgwedi le kgwedi, e e tlamelwang ke setlamo sa me sa network. Se se nayang tshedimosetso ya ten gig, ka tlhwatlhwa e e tlhomameng, makgolo a mabedi di ranta, leano leno, gantsi le ntshwara kgwedi yotlhe, go ikaegile ka mekgwa ya tiriso e e tshwanang le go elela ya video, kgotsa go leletsa video, tshedimosetso e dira ka go golaganya sediriswa sa me le inthanete ka di network-e tse di sele, tse di jaaka four g, kgotsa five g, e ntetlelela go fitlhelela diteng tsa inthanete nako ngwe le ngwe, le gongwe le gongwe. Ke tlhopa leano leno, ka go nne le dira gore ke nne le tekatekano e e siameng fa gare ga ditshenyegelo, lobelo le go akaretsa go tlhomamisa gore ke ne ke golagane le tiro le boitlosobodutu kwa ntle ga go tlaleletsa madi kgapetsakgapetsa kgotsa go kgoreletsega.

Data e ke e rekileng mo kgwedi e e fetileng, e ne e le masome a matlhano ka diranta, e ne e le ten gig, ebile ke e dirisitse kgwedi yo yotlhe. Le ba ditshenyegelo ka gigabyte nako ya go dira, le gore a leano le akaretsa di-bonus tse di jaaka tshedimosetso ya bosigo, kgotsa go abelana ka hotspot, go akaretsa ga network-e le lobelo mo lefelong la lona, le tsone di botlhokwa, ka gonne thulaganyo e e tlhwatlhwa tlase ga e mosola ka kgolagano e e sa ikanyege, ka metlha bapisa batlamedi ba ba farologaneng mme o akanyetse ditlhopho tsa go duela pele, le go duela morago, go ikaegile ka tekatso kabo ya gago le gore o ka kgona go e dirisa nako e rileng na.